Ndiyavuya ke ntombi xa ukwazile into obana wabelane nam ngezi ndaba zokukhulelwa kwakho. Ndiyayikhuthaza into obana njengomntana wesikolo xa ufuna ukuthetha ukwazi ukuza kutishala wakho umxelele ngento enoba iyakukhathaza. Okanye abe khona umntu omdala onako ukucebisa malunga nemeko ojamelene nayo wena nezinto onokuthi uzenze ukuhlangabezana okanye ukujamelana nemeko leyo ukuyo. Ndithi ke kuwe ngoku, nokuba yintoni na ofuna ukuyenza ixhomekeke kuwe, uzawuthetha mhlawumbi nowakho umzali okanye ndingathetha nomzali wakho uba uyafuna, ndimazise ngale meko uba ngaba ubusoyika. So that that naye azoyiandastenda bhetele uba kuqhubeka ntoni. Kodwa ke ndiyakuncomela okokubana ukwazile ukuzothetha nam njengotishala wakho.

Amaziko empilo abucala nangona ezindleko kodwa into etsalela abantu ekubeni bazisebenzise kukuba la maziko acocekile kwaye anazo izixhobo nobuxhakaxhaka obufanelekileyo ukonga izigulane ezisebenzisa loo maziko ezempilo abucala. Ezikawonkewonke zona aziye zithande ukucoceka, okanye oomatshini bokuxilonga izigulana ufika bengeko. Nto leyo ke ngoku iye inike iingxaki.

Ngokomzekelo, ukubana ngaba uhleli endaweni enye ixesha elide awenzi nto okanye umzimba wakho awuwushukumisi, iazi linokungahambi kakuhle apha emzimbeni. Kodwa ukuba umzimba wakho uyawushukumisa okanye awuhlali phantsi ungenzi nto ixesha elide, iyanceda loo nto ekuphuculeni igazi ukuba lihambe kakuhle emzimbeni, lijikeleze kakuhle kuzo zonke iindawo ekumele ukuba zihamba khona emthanjeni.

Ndicinga okokuba ulutsha lufundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa ngoba ezikolweni ootishala bayabafundisa abafundi. Nasezincwadini nakwi-internet ufika zikhona iindlela ezibonisa ulutsha okokuba zeziphi iindlela abanokuzisebenzisa khona ukuthintela ukukhulelwa. Okuye kube ngumqobo nje yincoko leyo eye kube nzima umntana abe nayo kunye nomntu omdala okanye ngakumbi ongumzali wakhe. Kodwa okunokunceda kukuba abazali babe nolalamano oluhle oluvuselela ukuba abantwana bakwazi ukuncokola kunye nabo ngalo mcimbi okanye ngalo mbandela.

Molo ntombi, enkosi uncedile ufike uze apha ekliniki. Khawundixelele ke ngaphambi kokuba siqhube ndizawucela ukuba ungoyiki uze endaweni erayithi kwaye ndiza kukumamela ndikuncede kule ngxaki ukuyo. Ngoku sizawuthatha ke iimvavanyo zokubana ngaba ukhulelwe kusini na. Khawundixelele, lo mntu ubusabelana naye isondo ingaba benivumelene kuqala okanye beningavumelananga? Okwesibini, mingaphi xa uqikelela iminyaka yakhe, ingaba ngumntu omdala lo ebesenza le nto kuwe okanye ngumntu oyintanga yakho?

Isifo somhlaza siyanyangeka ngamanye amaxesha maxa wambi siye siwongamele umzimba aze umntu lowo oyisakale anikezele abe uyasweleka. Isifo somhlaza esi sisifo apho esigulisa kakhulu singaphakathi emntwini. Siye senze amalungu la namajoni omzimba asebenze kakhulu, ufike ke ngoku umntu lo wakhona ethezeke amandla esoloko ediniwe ngawo onke amaxesha. Sisifo esibuhlungu nesibi nesiyingozi kakhulu ekuye kufuneke uba umntu athathe iimvavanyo kwangethuba khona ukuze oogqirha bakwazi ubona uba bangamnceda okanye bangamnyanga umntu kusini na singekade sibe ke esi sifo sinwenwa size sizalise umzimba.

Uxinezelelo lwengqondo sisigulo apho esinzima kakhulu nesibuhlungu. Maxa wambi uye uzive ungakhuthazekanga okanye ungenamdla wamntu. Ufike ufuna ukuzivalela wedwa uhlale wedwa ungancokoli namntu, ungathethi namntu. Yiloo nto ke ndisithi siyingozi. Abantu ngamanye amaxesha bade babe neengcinga zokuzibulala kuba becinga ukuba bona abanaxabiso. Kodwa ke ngokuthetha nabantu nangokwenza uphando olunzulu malunga nesi sigulo ingakunceda loo nto leyo ukuba umntu angafikelelwa ziingqondo okanye ziingcinga ezinjalo, uyazi okokubana bakhona abantu abangabanye ononcokola nabo abangakunceda.

Kulungile ke masike siye ekliniki ndikukhaphe nanjengoko undicelile ukuba ufuna uyokwenza uvavanyo lwentsholongwane kagawulayo. Mandikuxhobise ke ngelithi, nokuba iziphumo zingabuya zisithini na ungabi naxhala ngoba lukhona uncedo, bakhona nabantu onothetha nabo abafana njengam ngayo yonke into eyenzekayo. Futhi ndifuna wazi okokubana isigulo i-HIV asibulali, into onokuyenza kukuthi usebenzise amachiza lawo ozawube uwakhutshelwe ngugqirha okanye ngumongikazi ekliniki. Into ebalulekileyo kukuwathatha la machiza ngexesha elifanelekileyo, iza kunceda ke loo nto leyo khona ukuthi ithomalalise intsholongwane le isemzibeni.

Molo bhuti, ndicela ukuyaleza malunga nengozi eyenzekileyo apha ku-N two kule ndlela isuka edolophini ibheka elokishini. Siseteksini imbi kakhulu le ngozi ndiyaqwalasela okokubana akukafiki sithuthi soncedo lokuqala ukuzonceda abantu apha. Ndiyibona nje nam le nto ndiseteksini egodukayo, ngoko ke ndiyacela okokuba nithumele aboncedo lokuqala lukhawuleze luze apha ku-N two kule ndlela ijonge elokishini. Kukhona iimoto ezintathu ezibandakanyekileyo kule ngozi. Ezinye enye umbala wayo imhlophe ezimbini zibomvu. Enkosi.

Kwiimeko ezinje ndicebisa okokuba umntu ophatheke gadalala nokuba ngumntu oyindoda nokuba ngumntu olibhinqa, yiya kwistishi samapolisa esikufutshane nawe uze uxele okwenzekayo nendlela ophatheke ngayo. Ngoba ixesha elininzi iintsapho xa ziye zihlale phantsi ziyithethe le nto umenzibubi lo akaye atsintshe ihambo yakhe, uyaqhubekeka esenza le nto yokubetha okanye yokuxhaphaza omnye apha ekhayeni. Ngoko amapolisa sisisombululo sokuqala ekupheliseni ukubethwa kwamanina okanye amanina abetha naxhaphaza ootata emakhayeni. Iintsapho makuthi kuhlalwa kudityanwa nazo abe sele umntu ebuya ekuvuleni okanye ekumangaleni emapoliseni.